Ke nahana mekete eno e lokile haholo. Hobaneng ke moo ho lo kgethwa banana ba ntseng ba le hantle. Ba ntseng ba le boemong bo hantle ba sokang ba tseba bashemane. Ke nahana ke tsela e hantle eo ya ho kgetha. Marena ha kgetha ke tsela e hantle ya hore ba kgethe hobane ba tla etapele, ba tla e tla ba baetapele ba nang le ba basadi ba be tla ba mohlala basading ba bang kapo baneng ba bang ba banana.

Nna taba ya hore batswadi ba bone ho social media hore bana ba bona ba nyalana. Nahana ke taba e fosahetseng haholo. Hoba ka molao bana ba lokela ho tsebisa batswadi pele ba ka nka kgato tse ding tsa lenyalo. Ba lokela ho tsebisa batswadi ba bona, mme batswadi ba bona ba ye motseng wa bo ngwanana ba ilo kopa ba lo kopela ngwana bona mosadi. Ke ka moo ho sebetswang ka teng. Ha se ntho ya social media yeo e fosahetse.

Nna dijo tseo ke di ratang haholo ke papa, nama, mofuta o mong le o mong wa nama. E kaba nama ya kgoho e kaba nama ya kgomo, e ka na ba nama ya nku. Ke di rata ka moroho. Ke dijo tseo ke di thabelang haholo, tseo ke hotseng di pheuwa lelapeng leso.

Tjhe, nna ke bona feela e le ntwa e ne e etsahala, e fedile. Ka moo re ne re hlekefetswa ka teng. Ke bona e le yona feela ntho e fedileng. Maemo eo re phelang ka ona mona Afrika Borwa. Ho hang ha lekana ntse o tshwana le ka apartheid-i. Ha wa loka letho. Dintho di ntse di tshwana empa feela hlekefetso yeo bane e ne e ba e fumana e le yona fela e fedileng. Ho tloha moo ntho tse ding tse di tshwana.

Ke motho ya ratang setso sa hae ka tsela e makatsang ebile ya se baballang. Hobaneng ke ntse ke etsa dintho tsa setso. Ke rata le puo ya ka haholo fela ntse ke rata, hobaneng ke dula ke sebedisa boholo ba nako. Ke leka hore ke dule ke e sebedisa. Ke na le tsotello merabeng e meng. Hobaneng ke leka ho ithuta puo tsa bona le ha ke sa di bue ka tsela e ntle haholo. Empa ke ithuta tsona. Ke rata ho ithuta hape le hore na merabeng e meng ntho tsa bona di setso sa bona na se jwang.

Hore re kgutledise dintho setlwaeding, re ka kgothaletsa hore batho ba etsang diaparo. Diphahlo tsa rona ba di etse ka mokgwa oo ba neng ba di etsa pele re buisane le bona hore re kgutlele moo setlwaeding. Phoso e ile ya qala ha dintho di fetoha. Hobaneng hona jwale di se di le ka tsela e nngwe. Ha di sa le ka tsela e tshwanang le ya pele.

Ho baahisane ba ngwana, ba ngwana, ke ka ba nka bina ka ba tshehetsa. Hobaneng ke tla be ke tshehetsa taba le ya hore se etswang mono, ke se tlisang kganya le bophelo ho ngwana. Ke ka e tshehetsa ka ho otloloha taba eo.